Ke ka ba lebelela ba tshega fela, ka gonne re le batho re phela ka maemo a a sa lekalekaneng. Ga se botlhe bao ba nang le bokgoni ba go ka reka dijanaga kapo go ka duela di transport-o tsa go ba isa ditirong.

Matshwao a ba tsamaya ka dinao a mo tseleng a ke a itseng, ebile a ke a dirisang gangwe le gape ke pedestrian crossing le stop.

Kgatelopele e e dirilweng mo go direng gore dilo di dirisiwe ka tsela ya didiriswa tsa se eleketeroniki e tokafatsa go se kaega lebelo, tshireletso, le ponalesetso mo mekgweng yotlhe e e amanang le tsamaiso ya dithoto mo lewatleng.

Ke nagana gore ba tla tsenya disekeletara mo dibeseng gore ba tle ba kgone go di pagama, mme di tle di kgone go kenya bagolo ka mogare ga dibese go se sepe se se ba sitang.

Batho ba le bantsi ba pega pharakano molato ka gonne pharakano ke selo se se tlwaelegileng ebile se se amogelesegileng. Batho gore ba thibele kapo ba kgone go fokotsa pharakano mo ditseleng ba ka itlwaetsa go robala go sa le nako mo mantsiboeng ebile ba tla itlwaetsa le go tsoga go sa le nako mo mesong, ebile ba tswe kwa malapeng a bone go sa le nako mo mosong fa ba ya ditirong kapo ba ya dikolong, gore batle ba kgone go efoga pharakano e o e tla nnang teng.

Tsela e kgolo ya N one e na le palo e kgolo ya bakgweetsi, mme seo se etsa gore e nne e na le pharakano e e kwa godimo. Bakgweetsi ba di-truck-a tsa dithoto ga ntsi le gape ba aga ba kgweetsa ka lebelo le le kwa godimo gore ba fitlhisa dithoto ka nako. Mme seo se dira dikotsi diphetogo tsa maemo a tsela bogodu bosigo tlhokego ya mafelo a go ikhutsa ke dingwe tsa ditlhokego tseo bakgweetsi ba kopanang le tsone, mme go efoga seo maemo a tsela a ka tshwanelwa ke go tokafadiwa ka gale le go baya mapodisa mo tseleng go baya leitlho kapa go tlhoma le itlho mo bogodimong go aga mafelo a go ikhutsa gaufi le tsela gore bakgweetsi ba ikhutse.

Go ya ka nna ke nagana gore bosenyi jwa mofuta ono bo bakiwa ke palo godimo ya botlhokatiro le palo godimo ya matswantle a seng ka fa molaong mo nageng ya rona. Ke nagana gore go fokotsa bosenyi jono go ka bewa mapodisi go ka tlhoma, gore ba kgone go tlhoma le itlhopa mo mafelong a go tshwana le ao ka gale.

Ke dikgwetlho tsa go tshwana le go tsamaya ka bonya mo ditseleng, mme le go omanyiwa ke bakgweetsi ba bangwe ba ba nang le itemogelo ya go kgweetsa gore ba tsamaye ka potlako le go kgweetsa mo letshogong.

Dirori tse di rwalang dithoto tse di tsamayang sekgala se se leele di na le melemo e ntsi e e akaretsang tshireletso, boleng, le tlhagiso mme di na le dikgwetlho tse di amanang le botswerere le thekenoloji. Mme seabe sa tsona mo mmarakeng wa lefatshe ke sa botlhokwa ka fa di dira gore ikonomi ya dinaga e gole sentle e itekanetse.

Dikotsi tse di ka go diragalelang fa o le mo tseleng ke dikotsi tsa go tshwana le fa dikoloi kapo dijanaga di thulana, kapo go kubugelwa ke bolwetsi jwa pelo, kapo go kubugelwa ke bolwetsi jwa tlholego jo bo tlwaelegileng mo mmeleng wa gago, kapo go thudiwa ke koloi kapo sejanaga. Fa o tlhagelwa ke kotsi mo tseleng kapo mo loetong lwa sekgala se se leele o ka leletsa ba thuso ya tshoganyetso gore batle ba kgone go go thusa.